Kukuba ezikolweni abantwana bahlale befundiswa ngenkcubeko yethu ukuze nesizukulwana sifunde kuzo. Kwaye baxelelwe ngokubaluleka kwenkcubeko yethu apha eMzantsi Afrika okanye kwelo lizwe.

Umama womkhwetha uye adlale uxanduva oluninzi emntwaneni wakhe othi xa eza koluka kuba iba nguye okhupha imali, aphekele nomkhwetha xa esesuthwini. Aze alungiselele nokubuya komntwana esuthwini kuze abe ngubhuti. Uye asebenze kakhulu kwaye uba negalelo elininzi kakhulu umzali womntana lowo uya esuthwini.

Loo nto ingadlala indima enkulu kakhulu nakwabo bantwana beelwimini neemvelaphi ezahlukeneyo, bakwazi ukufunda ngamasiko okanye izinto zalapha eMzantsi Afrika, ze naba balapha kweli lizwe bakwazi ukufunda ngezinye iilwimi neemvelaphi zabanye abantu. Loo nto ingayinto entle kakhulu.

Umngqusho ndiye ndiwubilise, ndichithe amanzi ango okuqala, ze ndiwupheke uvuthwe uthambe. Ndiwunonge ube mnandi, ndigalele amatswele neetapile nee-beef stock kunye namafutha ndiwuqhole ube numbululu.

Kuba bahamba umgama omde xa besiya esikolweni kuloo lali kwaye akuphephanga ukuya kweso sikolo ngeenyawo kuba bahamba bodwa, leyo into iye ingandiphathi kakuhle. Ngamanye amaxesha sube kunetha imvula, okanye ilanga libe litshisa kodwa ndiye ndibaphathise amanzi abandayo ukuze bathi xa benxaniwe basele loo manzi.

Ukutya kwesiNtu endikuthandayo ngumngqusho. Ndiwuthanda kuba umngqusho xa ndiwutyile ndiye ndihluthe. Kunye nenyama umleqwa kuba umleqwa unencasa kwaye umnandi, awufuni zinto zininzi ukuze uwuqhole.

Kukuba kusile utywala besiNtu kuyothethwa emaxhantini kungxengxezwe kucelwe uxolo, kuba kaloku baze nomntwana walapha efemelini, umntwana lowo bamenze kodwa bezazi ukuba bayazalana.

Abafazi bazakwenza indima enkulu ekulungiseleleni ukutya ukuze wonke umntu atye, kwaye kuphekwe ukutya oku koneleyo wonke umntu. Baye baphinde bacoce nezo zitya bekuphekwa ngazo, kuklinwe nendlu leyo bekuhlelwe kuyo.

Ndingabaxelela ukuba bathenge imibhaco, ndibabonise imibhaco ukuba yinto enjani. Okanye banxibe amadakhi ukuze bazokufana nathi, banxibe ngokwesiXhosa esi sisinxibileyo nathi apha ekhaya sizokufanani sonke kube mnandi. Bathenge nazo neentsimbi, bachokoze ebusweni ukuba abanangxaki.

Xa upheka umleqwa kubalulekile ukuba uqale uwubilise amanzi okuqala uwachithe kwaye uwupheke isitovu ungasinyusi kakhulu ukuze ungatshi. Uwupheke uthambe ukuze uzokwazi ukuwutya ungakuniki ingxaki. Uwugalele izinto ekufanele uba uyazigalela ukuze ube mnandi. Ndingamxelela ngolo hlobo.

Ndingamxelela ukuba makalinde ixesha elifanelekileyo ukuze oluke. Ndimxelele nesimo salapha ekhaya kwaye uza kube esibona ukuba siphila njani. Ndimxelele makalinde ixeshana ze izinto zide zilunge ukuze naye azokukwazi ukungena njengabanye abantwana, oluke ngololuko olurayithi naxa esenzelwa umgidi aze afumane umgidi omhle naye azothi xa ewubona awuthande aze onwabe.

Yindima yokuba lujongane nezinto ezenzekayo ekuhlaleni ezingekho rayithi, nokuthi nabo baziphathe kakuhle bangafani nabanye abantu abaziphethe gwenxa.

Indima eza kudlalwa ngamantombazana ekulungiseni ukutya, bazakwenza ukutya for abantu aba bazawube behambele, bavase izitya, bowugqiba bakline nendlu leyo bekungenele loo mcimbi kuyo.